Ezinye zezinambuzane zijwayelekile ziyingozi kuba izimbungulu. Izimbungulu zitholakala embedeni komatrasi uma ususa amashidi uyakhona ukuzibona lapho zincane kakhulu ziyacasha, zithanda indawo eshisayo ngakho nje mawufuna ukuzibona kufanele uvule umatrasi ususe amashidi bese uyaphenya umatrasi uzozibona.

Izisebenzi zami ngiyakhona ukuqinisekisa ukuthi zithola izingubo zokugqoka ezifanelekile ezokuzivikela kuphoyizeni njoba bezobe besebenzisa izinto ezinamakhemikhali. Kungaba amagilavu, amaguzu, izinto zokugqoka ama-overall bekhon'ukuthi bavikeleke ngisho nasebusweni bakhon'ukufaka amamaski ukuze bengahogeli lemimoya le engcolile njoba besebenzisa nje izinto ezinophoyiseni.

Ukuze kukhone ukulungiseka isimo saseNingizimu Afrika, isimo sezulu kudingeka wonke umuntu ukuthi-ke adlala indima yayo kube ukubambisana. Wonke umuntu uyalingana ngakho akufanele kube khona ofuna kwenziwe okuny'okuhlukile kunabanye obona futhi engathi nguyena odinga ukuthola izinto noma kube kanjani njani. Umuntu kudinga nje ukubambisana abamnyama nabamhlophe. Sonke siyalingana sonke sesihlala la ukuthi uba owafika kuqala akusasizi ngakho nje njengamanje sekudingek'ukubambisana ukuhlangana kuqhamukwe nesisombululo sokuthi yini kahle kahle edingakalayo ukuze siphilisaneni.

Hawu ukuze ngizame ukuthi ngikhombise noma ngikholise abalimi bendabuko futhi bengethembela ebuchwephesheni bese-ke kube kwezolimo. Ngingababonisa nje obuny'ubuchwepheshe obusebenza kahle ngaphandle kwezinkinga okwenza impilo ibe lula futhi ijabulise nje ngoba uyakhona ukuthi ungasebenzi kakhulu ngakho akudingeki ucabange kakhulu ngakho kufanele babuke kwezinye izinto ayikhonile ukuthi zisisize eziwubuchwepheshe nabo-ke futhi kufanele babone ukuthi la bantu laba baqhamuke nalezi zobuchwepheshe bafunde kakhulu futhi bafundele lento abayenzayo ngakho kufanele basenzele ngoba bazama nokwenza izimpilo zabo zibelula kakhulu.

Abalimi abasafufusa izinselelo ababhekana nazo ngoba besendaweni esemakhaya kungaba indaba yamanzi. Njengoba emakhaya amanzi awatholakali kalula njengoba nje bebezowathola endaweni eyidolobha bebezokhona nje uvele besebenzise amanzi aphum' empompini atholakala nje kalula kanti emakhaya kufanele bahambe beye emfuleni beyokha amanzi ukuze bakhone ukunisela kahle iy'thelo zabo noma iy'tshalo zabo. Ngakho kuyakhandla lokho mabefuna iy'ngadi ethe ukuba nkulu noma amasimu amakhulu kuwumsebenzi kakhulu lokho ukuthi kumele amanzi. Zonke lezi tshalo kumele zibe namanzi kanti amanzi atholakala kude kanti emalokishini kulula ukuthola amanzi ngoba akhona atholakala ngoMasipala.

Ukuvuna ngesandla kungathatha isikhathi eside kakhulu kunokuqhathaniswa kunokuvunwa ngomshini ngoba imishini iyashesha yenza kangcono kodwa ukuvuna ngesandla kungangithatha isikhathi mangifuna ukwenza nje umsebenzi omningi. Kodwa izinzuzo zokuvuna ngesandla ziwukuthi ngiyakhona ukuhlolisisa kahle zonke izitshalo engikhiphayo noma engizivunayo ngaleso sikhathi ngiyakhona ukuyihlolela eduze kuna ngalenkathi ngisebenzisa umshini.

Umphathi kungadingeka enze isiqiniseko sokuthi uthola abantu abasebenzi abazimisele ngemisebenzi yabo abakhonayo ukuthi benze umsebenzi omuhle, abawunakekelayo umsebenzi wabo, abe nesiqiniseko ngayo yonk'into abayenzayo abangafuni ukujaha ukuqeda umsebenzi futhi kungafanele kubekw'imithetho nemigomo okumele ilandelwe okungafanele iphulwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi yonkinto ihamba kahle.

Uma uvuna ngesandla uyakhona ukuhlolisisa kahle isitshalo sakho ukuthi sesivuthwe kahle yini, sesikulungele ukuvunwa ngoba yonkinto isuke iseduze uyakhona ukuyibonela kahle eduze uhlole zonke izinto futhi uma kukhona izinkinga kuyalungiseka ngokushesha, ngaso leso sikhathi.

Umuntu uhlukumezeke kakhulu uhlukumezekile umuntu ngenxa yalezi zinambuzane zimbi kakhulu kule-season. Angazi mina kuthi kufanele kwenzakaleni. Ngiyafica lapha ezitshalweni zami amakhabishi, izipinashi zimosheke kakhulu. Akuthathike lutho lapha, akuvuneki lutho. Umuntu shuthi lokhu ngeke azakhone ukuthengisa, angeke azakhone ukuba nesishebo esikahle ngenxa yalezi y'nambuzane.

Izikhukhula zimbi kakhulu makuziwa ezithelweni nasezitshalweni zimbi kakhulu ngoba zikhukhula yonkinto osuke uyisebenzele kanzima utshala insimu yakho uyilungisa kanzima. Makufika izikhukhula zihamba nayo yonkinto yakho obuyisebenzela, kusala nje kungenalutho. Kubheka ngaphansi kuyaphuma kungakabi isikhathi and angicabangi ukuthi okuningi kuyatholakala after sekwenzakale lomonakalo ngoba kuyakhukhuleka kuhambe kanjalo namanzi kuyoshona le. Ngeke uthole ngisho nakhona ukuthi usungaphinde mhlawumbe uzame ukuphinde atshale.

Umlimi kungafanele asuse leziy'hlahla lezi esezi nawo lama olintshi noma amawolintshi asethintekile lesi sifo ukuze kungakhoni ukuthi kubhebhetheke kulezi ezinye izihlahla noma athole izinto zakhona ezikwaziyo ukusiza ngaso lesisifo. Mhlawumbe izinto zokuthela isihlahla lezi ukuthi zivikeleke lez'ezinye zingatheleleki.

Ukuze unakekele izindwangu zakho zoboya kudingeka uzigeze ngamanzi abandayo angashisi kakhulu kanti uzomise elangeni elinomthunzi zingahlali phambi kwalo ilanga kakhulu ngoba zizolimala.

Ngesikhathi ngisaqala ukutshala uma isaseyimbewu isencane kufanele unakekele umhlabathi uqinisekise ukuthi uvundlile kahle, uthambile ngokwanele nanokuthi unawo amanzi anele. Uma sesish'isitshalo sesisincane siyawadinga amanzi ukuthi udayi ulokhu uwafakile kanti ukuthi lapho masikhula awubusadingi ukuthi ufake amanzi amaningi njalo ngoba nezitshalo ziyakhona ukuthi y'gwilize.

Ngiyakhumbula ngenkathi noma ngeke ngimusho-ke ngegama ngithola lesipho kwakuyijezi okokugqoka ngehla eyayikhandwe ngewuli. Ngangisithanda kakhulu-ke lesiya sipho ngoba kwakungese khwalithi ekahle kakhulu njengoba nje kwakuzong'ubusika kubanda kwakuyisipho esihle kakhulu nje engasijabulela sasishisa kamnandi futhi ngingathini sithofozela, si-soft nje kahle kamnandi and ngasigqoka ubusika bonke nje ngangilokhe ngiligqokile ngoba ngizithande kakhulu.